Ukubaluleka kokusatshalaliswa kwezindaba zasendaweni. Ukuhambisana nokusondelana, ukuqonda okuqukethwe, ukuzibandakanya komphakathi, izindaba zasekhaya zikhuthaza ukubandakanyeka komphakathi ngokumboza imicimbi yendawo. Izigqinamba, nezindaba ezihlanganisa nabalaleli. Ulwazi olubalulekile nomongo, izindaba zendawo zinikeza ulwazi olubalulekile kanye nomongo ezilalelini ngezindlela eziningi. Izinkinga zendawo nokukhathazeka, izindaba zendawo zihlanganisa izingqinamba ezibalulekile emphakathini.

Izicelo ze-smartphone zingenza imisebenzi ibelula futhi isebenze kahle, ngezindlela eziningi. Ukuphathwa kwekhalenda, ikhalenda le-Google, ikhalenda le-Apple futhi i-Microsoft Outlook yenza abasebenzisi banikeze abasebenzisi ukuhlela ama-aphoyintimenti, imicimbi kanye nezinhlangano bese betha izikhumbuzi. Ezezimali kanye nokuthenga, i-mobile banking, izinhlelo zokusebenzisa, ezinjenge-mobile banking, i-online banking kanye nezinhlelo zokusebenza zasebhange zinika abasebenzisi ukuthi baphathe ama-akhawunti abo asebhange, badlulise imali futhi bakhokhe izikweletu.

Izindaba ezifana ne-News twenty-four, ne-Sunday World, ezisebenza ngemuva kwama , amukela imodeli yebhizinisi ejwayelekile eminyakeni yedijithali. Le modeli yakhelwe ukondla ukukhiqizwa kobuntatheli obusezingeni eliphezulu, okungaba nzima kakhulu. Ngokukhokhela okuqukethwe kwezindaba, abafundi banikela ekuziphiliseni izintatheli eziqeqeshiwe, abahleli, nabanye, ochwepheshe bezindaba.

Ukujwayela kanye nesipiliyoni abaculi bavame ukukhetha izinkundla zomculo bajwayelane. Bazisebenzise kakhulu esikhathini esedlule. Lokhu kujwayela, kuzalela induduzo nokusebenziseka kukalula. I-interface yomsebenzisi nokuklama isibonisi esiklanywe kahle somsebenzisi singenza umehluko omkhulu ekusentshenzisweni kwensimu yomculo. Ukuzulazula okunembile, ukulebula, ukulebula okucacile futhi imfuhlumfuhlu encane enganciphisa umthwalo wokuqonda futhi ukwenza kubelula kubaculi ukugxila ebunzimeni babo.

Uma amasimu okusabalalisa afana ne-Showmax ne-DSTV, bekufanele anikeze izinsizakalo zabo ngentenga ephansi noma yamahhala. Umehluko kungenzeka ube mkhulu. Inguqulo yamahhala noma ephansi ingaba netabhulali yokuqukethwe, encishisiwe, enemibukiso ye-TV embalwa, amamuvi, noma amadokhumenti. Inguquko yamahhala noma ephansi ingahle inikeze okuqukethwe okudala kuphela, kanti ukukhishwa okusha kungaba kuphela kwenguquko yephrimiyamu. Izikhangiso zingabhekisa ngokwesuselwa kudatha yomsebenzisi, ezingaqoqwa futhi zisetshenziswe izinhloso zokukhangisa.

Ukuhumusha nokwenziwa kwasendaweni. Sebenzisa amathuluzi afana ne-transfer effects, i-localised noma ibinzana lokulawula ukuhumusha futhi uhlanganyele nabahumushi. Ukutholwa kwezilimi nokukhethwa, sebenzisa izilungiselelo zolimi lwedivayisi noma i-localisation, ukuthola ulimi olukhethwe ngumsebenzisi. Nikeza abasebenzisi i-menu yokukhetha izilimi noma inketho yezilungiselelo ukukhetha ulimi olukhethile.